Into enhle leyo eyenza, umphakathi mawuyenza kanjalo into enhle ukupha abantu abaswele iy'ngubo, mabanganakudla nibaphekele amasobho. Into enhle ngokuba bathi mawumuntu, uwumuntu ngabantu. So, mina ngiyavumelana nako konke loko.

Umculo wamandulo, umculo womdabu, uyisiko lethu thina. Thina abansundu umculo wokhokho, umculo wokhokhokazi, umculo womkhulu bethu laba ebasikhulisile, isiko. Umculo ekumele siwundlulisele ezizukulwaneni nezizukulwaneni ezizayo. Ngoba mawumuntu kumele uzazi ukuthi uphumaphi uyaphi, uvelaphi, and umculo esizigqaja ngawo esizigcaja ngawo. Umculo osijabulisayo thina siyisizwe esinsudu, esimnyama.

Isiko lakho, ubuwena bakho. Kusho ukuthi wena ubuyaphi, uvelaphi, usukaphi and uyaphi. Ukuzazi wena ubuwena bakho, isiqu sakho, imvunulo i-represent-a loko. That is why makunemgidi noma kushadwa kumele insizwa ivunule, wonke umuntu mele avunule. Ukukhombisa ukuthi siyisizwe esizigqajayo and siyisizwe esi-proud ngamasiko ethu. So, imvunulo ibalulekile ngoba vele isiko lethu li-represent-a ubuthina bethu. Ngaphandle kwemvunulo kufana nokuthi sincunu, asizazi ukuba sibuyaphi, siyaphi, siyoyenzani la siyakhona. Kodwa masazi ukuthi sibuyaphi, siyokwazi ukuthi siyaphi.

Inkulu indima edlalwa wogogo nomkhulu kulo mkhosi ngoba yibona abayalayo, yibona ebagadayo ukuthi yonke into ihamba ngohlelo. Yibona ebalaziyo usiko ukuthi mele lenziwe kanjani. Ngaphandle kwabo yonke le nto bengeke ize iphumelele ngoba yibona ebanesipiliyoni, ebanolwazi lokuba lenziwa kanjani. So, kubalulekile ukuba sibagade, sibanakekele ogogo nomkhulu ngoba mabasebandlulile emhlabeni omunye womndeni kumele athathe i-role yokudlala i-role edlalwa ugogo nomkhulu. Ukuba mase kunomkhosi or kunomsebenzi, noma kunomcimbi wokuqanjwa wokuqanjwa kwengane kumele kube khona umuntu ozodlala i-role edlalwa ugogo nomkhulu.

The way ingane yomfana ikhuliswa ngakhona kusukela amandulo until namanje akutshintshi. Ingane yomfana iyalusa, ingane yomfana iyona egada igceke, ingane yomfana ayiwashi izitsha, ingane yomfana inakekela ikhaya, ingane yomfana ikhulisa isibongo sikababa. So, kuyahluka ukuthi ingane yomfana nengane yentombazane ikhuliswa kanjani endlini. Ingane yomfana ayenzi mawashingi, kodwa inemisebenzi yayo ewuyenzayo egcekeni. Ingane yomfana iyasenga, ingane yomfana igada imfuyo kababa, igada ikhaya.

Imigubho yesiZulu igqugquzela ubambo nobunye emphakathini ngoba uma kushadwa sonke isizwe siyahlangana. And abantu abezi nje bazodla beza na-something. Makushoniwe abantu bayeza bazophekisa, bazokhapha, bazokhalisa. So imigubho yesiZulu iyawuhlanganisa umphakathi ngey'ndlela eziningi ngey'ndlela eziningi ngoba siyalungiswa isilwane kuhlatshwe inkomo kubizwe umphakathi uzodla umphakathi, kuhlekwe, kugiywe, kuphuzwe kuphuzwe utshwala. Loko ukuhlanganisa.

Emakhaya usiko lusahlonitshwa kakhulu ngoba zisesekhona iy'nduna, zisesekhona iy'nkosi, kusesekhona imithetho, wonke umuntu wenza into eyi-one. So, usiko nenhlonipho lusesekhona lusesoluningi. Kodwa mawubheka ngapha emadolobheni akunanhlonipho, akunamasiko. Imbangela yaloko ukuba la emadolobheni sihlukahlukene khona babuye eMpumalanga, khona ebabuya eNigeria, khona ebabuya eGhana, khona ebabuya eKwaZulu Natal. So, wonke umuntu uzenzela intando yakho. So that's why kungena-order kungenamasiko. Kodwa emakhaya yonke into isahamba kahle, .